Uhlobo lwemfuyo olufunekayo ukuze kuveliswe ubisi emalikeni ingaba ziigusha, iibhokhwe kunye neenkomo.

Amalungiselelo ekufuneka enziwe ukwazi umntana okhulela ezifama akhule kakuhle abe nekamva eliqhakazileyo kukwakhiwa kwezikolo ezifama, banikwe nezakhono ezilungileyo, bafundiswe ukutyala izityalo abazawukwazi ukuzithengisa emalikeni. Bafundiswe nokukhulisa nokukhathalela imfuyo ezawukwazi iphuhlise ubisi nenyama bazothengisa emalikeni. Bafundiswe nezakhono zokukhusela imfuyo ekuguleni ingahlaselwa zizifo.

Ndicinga ukuba ayikho inzuzo ekusebenziseni iirobhothi kwiifama. Ifama ifuna umsebenzi wezandla, idinga umntu ozokucinga nomntu onamehlo ozawuba namendu abone, akwazi ukujonga umhlaba, akwazi nokubona ukhula, akwazi nokubona xana izilwanyana, imfuyo, ingaphilanga. Irobhothi ayidingeke ikwazi ukubona konke oko.

Ndicinga ukuba xa uzawuqala igadi ephezu kophahla kumele uqinisekise ukuba isakhiwo eso sinophahla, lomelele uphahla olo ukwenzela into yobana libe namandla wokukwazi ukugcina izityalo okanye iziqhamo ezo zizawube zikhula ephahleni. Ndicinga udinga noophayiphi abakwiqondo eliphezulu namanzi.

Kumele ezolimo zifumane inkxaso ngoba ukulima kuvelisa amathuba omsebenzi. Ukulima kuphelisa indlala ngoba xana kuzokulinywa ukutya, abantu baseMzantsi Afrika bafumane ukutya okufreshi okuphuma ezigadini, kunciphisa nezifo ezenziwa yindlala. Abantu baza kutya ukutya okufreshi abaqinisekeliyo ukubana kunezondlo ngoba kuzawube kutyalwa apha eMzantsi Afrika. Loo nto iveza amathuba omsebenzi nakubemi belizwe laseMzantsi Afrika.

Ukuze ukwazi ukuvelisa amaqanda kumele uqale ube nesakhiwo esilungele ukukhulisa iinkukhu, ube nazo nezixhobo ezoneleyo zokukhathalela iinkukhu ngoba kaloku iinkukhu zifuna ukukhathalelwa. Ube namanzi, ube nokutya kweenkukhu, ube nawo nezibane, iinkukhu zifuna ukuhlala endaweni efudumeleyo. Ufumane nolwazi oluphangaleleyo nehlobo lokutya oomawukutyise amaqanda.

Imicelimngeni yokufuya iinkomo kukungabi namhlaba owoneleyo, iinkomo zifuna idlelo. Nembalela ikwanguye umcelimngeni, iinkomo ziphila ngokutya ingca. Xa kunganethiyo kubalele ingca ayikhuli, iba ngumcelimngeni. Izifo nolwazi olungaphelelanga lukwangumcelimngeni ngoba abantu xa benganazo izakhono nolwazi lamayeza ekufuneke beziselise iinkomo, iba ngumcelimngeni ngoba iinkomo zizawufa zizifo xa zifika. Omnye umcelimngeni omkhulu bubusela bemfuyo. Ngumcelimngeni kakhulu kumafama lowo.

Iimeko ezisisiseko zempangelo kumele ibe ziimeko ezikhuselekileyo. Bonke abaphangeli banamalungelo okuphangela kwiziseko ezikhuselekileyo, kumele babe nendawo yokusithela xa kunetha.

Imifuno elungayo ehlotyeni likhaphetshu, sisipinatshi, yitumato, yityhukhamba nekherothi. Ziyalunga kakhulu ezi, le mifuno ehlotyeni, iyavana nobushushu nemvula yehlobo.

Ingaba luncedo kakhulu loo nto leyo. Ingathetha ekubeni kokuba abantu abazokuba sebenzisa imali eninzi ekuthengeni ukutya ngoba imifuno bazawube beyikha ezigadini zabo, beyilime ngamandla wabo. Bawuthenga izinto abangakwaziyo ukuzenza emakhaya kodwa yona imifuno nenyama abazawube bayithatha kwizilwanyana zabo abazifuyileyo imifuno bayithathe kwiigadi zabo bangathengi kakhulu edolophini.

Uhlobo lokulwa nokhula kukuba nabancedisi efama, bancedise basuse ukhula ngegaba. Nokuthenga amayeza uwafake phakathi uwagalele phakathi kwezityalo, ayancedisa nawo ukubulala ukhula oluthi lukhule phakathi kwezityalo.

Lihle iphulo likarhulumente lokubuyisela abantu iimali zemihlaba kodwa ndicinga phambi kokuba enze njalo urhulumente, kumele abacebise abantu abaxhobise ngokusebenzisa imali. Abacebise nangokusebenzisa umhlaba abanawo ukuvelisa ukutya ukuze bangayisebenzisa imali eninzi ekuthengeni ukutya, basebenzise umhlabana abanawo ekutyaleni iziqhamo ze bangathengi kakhulu.

Inkulu kakhulu indima edlalwa ziikholeji needyunivesithi ekuxhobiseni abantu malunga nezorhwebo ngoba xa uzawuba ngumlimi ukwezorhwebo, funeke ibaxhobisa ekubeni kokuba bakhulise izityalo ezikwiqondo eliphezulu abazawuthi bazithengise bafumane imali ebonakalayo. Nasekukhuliseni izilwanyana kukwanjalo, iidyunivesithi neekholeji ziyabaxhobisa ukukhulisa izilwanyana ezikwiqondo eliphezulu ezizawuthi zenze inyama nobisi namaqanda akwiqobelo eliphezulu.